Amayeza okwehlisa umzimba abuye angalilungi ngamanye amaxesha kuba kaloku ayakuklina ngaphakathi ugqibela ugqibele sewukhule. Yho!

Andikholelwa kuzo izangoma kuba kaloku zikhonza isithixo ekungafanelekanga ukuba zenze njalo njengoba kubhaliwe eBhayibhileni.

Andivumi, amadoda awanikezwa ixesha elaneleyo nabafazi ukuba bazile kuba kaloku iinkolelo . Yho!

Baye banikezwe into ebizwa ngokuba yi-counselling apho bayoxelelwa khona ukuba mabamkele okanye bazame ukuzila, bazilele lowo othe wasweleka for ixeshana.

Ngexesha leCOVID-nineteen wonke umntu wayefaka imaski apho khona wawuyifaka noba sewungathandi ngenxa yesimo. Wawuthi ke xa ungena etekisini ungayifakanga imaski, kubaleke wonke umntu okanye ungavunyelwa ngenxa yoba kaloku noba awunaso esi sifo kufuneka ufake imaski. Baye bakoyike ke xa ungayifakanga.

Ukuhlala ngaphandle kwemaski kwakungasaqhelekanga kuba kaloku thina besesisiqhele into yoba oko kufuneka ufake imaski. Ngoko ke besisoyika kwamntu othi avele engafakanga maski ngoba sesiqhele ubomi bokuhlala nemaski oko oko.

Kungadingeka athethe nomntu abamthembayo okanye zeke bahambe bodwa xa besiya esibhedlele bayofuna uncedo ukuze bakwazi ukukhupha imbilini yabo, baphinde futhi bathethe yonke into bazive bekhuselekile.

Ucwangciso luye lungabaluleki ngokwesiNtu kuba kaloku kufuneka kwande usapho, kungabikho mzali ocwangcisayo okanye mntu ocwangcisayo. Loo nto ke yokucwangcisa ingalunga kulutsha kuba lona lingekabikho lingekakulungeli ukuba ukwandisa usapho okanye ukuba nabantwana.

Umntu oseke emdala kungcono umfunele umntu ahlale endlini kuze akwazi ukuxhomana nosapho lwakhe kuba kwikhaya labadala, ufika abone abantu abatsha abangabaziyo. Oko ke kungamenza ukuba azifile okanye azive engabalulekanga okanye engafunwa.

Abazithembanga kuba kaloku baye bazenzele amacebo ngokwabo. Iinkonzo zikaxakeka zibuye zithathe ixesha ukubanceda.

Ewe, ndikhe ndeva ngumntu oyindoda owahamba nempilo ebuthakathaka ngenxa yendawo owayesebenzela kuyo nesimo awayejongene naso ngelo xesha. Waye wafumana uncedo kwi-therapist wathetha ke ngeengxaki zakhe, kwangona wehlayo umthwalo.

Ewe, ndiyavumelana noku kuba kaloku xa ungumfazi oseke etshatile kufuneka wandise usapho, ungazivali nokuthintela.

Ndingalisela kuba kaloku libuye lincede, nangona ke ndingathemba izinto zesiNtu kakhulu.

Kufuneka senze okulungele isimo sethu kuba kaloku xa uzoya ngesiNtu ungacingeli umntu omdala okanye umzali ongowakho, ufana nomntu ongenalo uthando. Xa eye egugile okanye esemdala uye afune uthandwa ziintsana zakhe nokuhoywa, kangangoko ke kufuneka uhlale usecakwakhe okanye umgadile.

Kufuneka iiklinikhi zikarhulumente ziqashe abantu abanintsi bokusebenza.

Kuyodingeka ukuba kube noonogada abanintsi kanye nabantu abayothi bakwazi ukuthi bathethe nalowo olixhoba ngendlela elungileyo ukubabonisa ukuba akubalulekanga ukuba woyike, uthule ungathethi ngengxaki ojongene nayo.

Urhulumente uyazama ukubanceda abantu abajongene nesi sifo kuba kaloku kuba khona iikliniki ezingabhatalwayo.

Ewe, emva kweCOVID-nineteen kwaba khona utshintsho kuba kaloku sasihleli sinesanithayiza, sibalekela sibalekela iijemzi.

Baye bangazithembi, bazive bengafani nabanye abantu. Oko ke kubenza boyike, bahlale bethukile besoyika.

Ewe, bakhona abantu abathetha ngezandla kule ndawo ndihlala kuyo. Baye ke bangaziva bekhuselekile ngenxa yeentetho zabantu nokungahoywa okanye ukuhlekwa ngabanye abantu.

Amadoda akakwazi ukuchaza ngokukhululekileyo ngokuxhaphazwa kwawo kuba kaloku ayobonakala njengamadoda engaphelelanga kwamanye amadoda. Aye oyike futhi ke ukuba abantu bomthetho baye bangabathatheli engqondweni.

Kukulala ulayite ikhandlela. Yonke into ematyotyombeni ilapha kufutshane, kuphekelwa kwalapha. Oko ke kungenza umlilo kanye ke nokungahoyi kwabantu osuke behleli apho. Nokusondelelena kwamatyotyombe kuye kwenze umlilo omnintsi.

Ewe, ukufundisa ngokuzikhusela kubantwana abana-sixteen kuyanceda kuba kaloku bazotsho bamazi ummitho, bayazi uba akulunganga.

Abantu abanentsholongwane i-H_ IV kufuneka bahlale besela iipilisi zabo ukuze bahlale bephilile, baphile ubomi obude.

Izikhalazo ongazenza ungazifaki kwaDepartment of Health okanye kwi-number eyothi yabhalwa kuloo product.

Baye bajonge ukuba umntwana lowo ukhulelweyo uyintoni okanye ingaba uhleli kakuhle na esuswini.

Ewe, uluntu luyamvumela , isiNtu siyamvumela umntu azile emva kwesehlo kungafakwanga xinezelelo lwezinto ezilindelekileyo ukuba azenze kuba kaloku yindlela abakholelwa ngayo okanye abenza ngayo izinto ngokwesiNtu.